Switirhisiwa leswi lavekaka eka swiporo swa rivilo lerikulu ku ta laveka gezi leswaku xiporo lexi xi ta swinene, ku ta laveka malahla, ku ta laveka tinsimbhi na maribye leswaku xiporo xi tiya swinene leswaku xitimela xi kota ku tsutsuma hi rivilo leri xi tsutsumaka hi rona.

Ndzi ti twa ndzi tsakile swinene, hikuva na hi khale a ndzi swi lava ku tikuma ndzi khandziyile bazi lero saseka swinene, mara a ndzi pfumala ndzi nga swi tivi leswaku mali ya ku hakela ndzi ya yi kuma kwini, kambe malume wa mina namuntlha u ndzi hakelerile, ndzi tsakile swinene ndzi tlhela ndzi n'wi khensa ku va a ndzi hakerile bazi leri a ndzi ri tsakela ku lava ku ri khandziya.

Leswi swi endlaka leswaku vachayeri va mathekisi va ala vachayeri va ti-uber swa vona, hileswaku a va lavi ku ri vachayeri va ti-uber va rhwala vanhu eswitichini swa vona, ku fanele ku va ku va vona ntsena vamachayeri va mathekisi va rhwalaka vanhu eswitichini swa vona.

Swiphiqo leswi mabindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo swi langutaneke na rona namuntlha, hileswaku etikweni ra Afrika-Dzonga ku na mhaka ya ku pfumaleka gezi ene leswi endlaka leswaku swiporo swiporo swa ku tala swi tirhisa gezi ku va swi heleketa swilo etindhawini to hambanahambana, ku na mhaka ya ku pfumaleka ka gezi, ku na tinsulavoya to yiva tintambu ta gezi. Leswi swi nga endla leswaku swiporo swi nga koti ku famba swi heleketa nhundzu tindhawu to hambanahambana.

Swona a swi nga ta endla ku ndzi titwa kahle hikuva mina ndzi jahele ku ya entirhweni a ndzi ta tshika mhaka yo ndzi yimela xitimela ndzi ti khandziya thekisi leswaku ndzi ti yela entirhweni hikuva ndzi nga leta ende loko ndzo leta entirhweni swi ta endla ku ri ndzi .

Ntirho wa nkoka loyi mufambisi wa pfhumba entangeni wa swiharhi a wu endlaka i ku va a byela vanhu lava nga ta va va endzerile ntanga wa swiharhi a byela vanhu mahanyelo ya swiharhi leswi nga kona kwale entlangeni hi ku hambanahambana ka swona leswi swi na nkoka hikuva loko se vanhu lava va ya tlhelela emakaya loko va ya swi vona kun'wana va swi tiva leswaku swiharhi swa muxaka swi hanya mahanyelo yo karhi yo hambanahambana.

Mintlhontlho leyi vadyuhari va langutaneke na yona loko va ya etindhawini to hambanahambana hileswaku vachayeri va mathekisi kumbe vachayeri va timovha leti vadyuhari va ti khandziyaka va va hakerisa mali leyi a va fanekele va nga hakeli ene leswi swi nga endlaka leswaku vadyuhari vo tala va va va pfumala mali yo va va ya eka tindhawu to hambanahambana.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva vanhu va kareke a va nga ta humesa mali yo tala ku ya ku endzela endzela tindhawu to hambanahambana loko ku ri xifambiso i xa le ndzeni ka kereke vanhu a va ta humesa mali leyitsongo ku va va ti kuma va endzela kumbe va famba tindhawu to hambanahambana hi xifambo lexi xa kereke.

Ku va vanhu ku va vanhu lava fambaka mpfhuka wo leha va hakela etigedeni to hambanahambana hileswaku va va va nghene ematikweni man'wanyana ende ematikweni man'wana ku nghena kona u fane u humesa mali, hi swona swi endlaka leswaku va ti kuma wa hakerile mali tigede to hambanahambana leti va hlanganaka na tona loko va ri karhi va famba mpfhuka wo leha lowu va wu fambaka.

A ndzi ta ya vulavula na nkulukumbankulu wa mathekisi leswaku a ndzi pfuna ku kuma thekisi leyi ndzi yaka kona ndzi ta kota ku khandziya naswona ku va naswona ndzi kota na ku va ndzi hlayisekile ndzi ti kuma ndzi fikile laha ndzi yaka kona hi kurhula ndzi nga zangi hi ku ni tekeriwa swa mina .

Ndzi biwile tolo loko ndzi ri karhi ndzi huma emakuleni ku ya xava xinkwa. Ndzi kumile ntlawa wa vavanuna wu tele wu yimile epatwini, mina loko ndzi hindza va ndzi pfalela ndlela va ndzi tekela selulafoni, va ndzi tekala na swixavi leswi a ndzi swi xavini, ndzi tekeriwa na cinci ya mali leyi a ndzi vuye na yona. A ndzi va tivanga vafana lava ku ri a ku ri va mani hikuva a ku ri vusiku a ku nga ri na ku vonakala, a ndzi kotanga ku la ku va tiva ku ri i va mani. Va ndzi bile va ndzi vavisa, sweswi a ndza ha koti na ku famba. Xiphiqo xa kona a ndzi tivi ku ri ku nga va ku ri yini, a ndzi tivi ku ri ndzi nga va ndzi beriwa yini hikuva a ndzi tsundzuki ndzi dyohele munhu laha mugangeni kumbe laha tikweni.

vanhu lavo chayela timovha loko va famba lomu mapatwini va fanekele va nga pfumeli ku va va yimela munhu un'wana na un'wana hikuva vanhu vo tala laha mugangeni kumbe laha tikweni i tinsulavoya kambe na vona lavo famba hi milenge emapatwini va nga pfumeli ku khandziya timovha tin'wana na tin'wana a va tirhisi mathekisi ku va va khandziya naswona swi nga endla leswaku va ti kuma va ri endhawini yin'wana ya le kule kumbe va ti kuma va ri ekhombyeni kumbe va va va dlhayiwile hikuva va khandziya timovha tin'wana na tin'wana leti va ti yimisaka emapatwini.

Xo sungula lexi munhu a faneleke ku xi tekela enhlokweni a nga si tsemakanya tindhawu to tsemakanya swiporo u fanekele u languta masayiti hinkwawo leswaku a ku vi na laha ku fambaka nchumu, languta masayiti tlhelo ra wena ra right na tlhelo ra wena ra xinene u languta leswaku a ku na nchumu xi taka ivi u tsemakanya. U ta swi vona u ta tshama u hlayisekile loko swi fika eka ndhawu ya ku tsemakanya swiporo.

Xo sungula ndzi ta rhanga ndzi n'wi pfuxela mudyuhari loyi a khandziyaka thekisi ya mina ivi ndzi n'wi byela hi ta mahakelelo lama nga kona mfumo wu ma tirhisaka ha yona, ndzi ta n'wi byela leswaku loko vadyuhari va khandziyile thekisi yin'wana na yin'wana laha tikweni va fanekele ku hakela khume ra tipondho ntsena kambe lava kahle lava va va fanele ku hakela wa khumembirhi wa tipondho.

Ina ndzi tshame ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka, ndzi vonile swilo swo hambanahambana swinene ndzi dyondzile swilo swo tala leswi swihahampfhuka swi swi endlaka swi nga si haha. Swi ndzi tsakisile ngopfu hikuva ndzi tivile swo tala eka swihahampfhuka leswi ndzi nga swi vona swo hambanahambana erivaleni ra swihahampfhuka.

Ndzi nga ndzi nga vula leswaku swifambo swa swibedhlele swa vadyuhari a swi khandziyi hi mani na mani ku khandziya vadyuhari lava nga riki kahle loko u ri lontshwa a wu pfumeleriwangi ku khandziya swifambo swo tani swo famba hi vadyuhari.

Ku va vanhu va hlayiseka emadorobeni minkarhi hinkwayo ku ku nga va va nawu ku ri vona va rindzaka leswaku ku nga vi ni swigevenga leswi gevengaku vanhu kumbe swi va swi tekela vanhu swilo swa vona loko va vona ku ri se riperilini.

Ina mina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku tilori leti rhalwaku nhundzu leyikulu kumbe yo tala tiendleliwa patu ra tona ti kota ku famba kona ti ri nexe hikuva eka patu leri ti tirhisaka rona ku va ti yisa nhundzu leti va ku ti yi rhwele ku famba mimovha leyintsongo swinene eka tilori leti fambaka eka patu leri naswona swi endla leswaku tilori loko loko ti ri eku fambeni ti wela timovha leti ti va ku ti ri ku fambeni na tona ti endlaka leswaku ku va ni ku va ni makhombo swinene yo tala emagondzweni.

Vafambi va siku na siku lava titshegeke hi mabazi va va va ri ni mali yo ringanela leyi va fanekele loko va hakela bazi vhiki kumbe n'hweti leyi va ya ku yona entirhweni kambe loko ku va na ku tlakuka ka ku hakela swi va endla leswaku va nga vi va nga koti ku va va va ni mali yo va va hakela bazi ku ya emintirhweni kumbe ku ya etindhawini to hambanahambana.

Hello eka mininjere ndzi mi bela riqingho leswi ku mi tivisa leswaku namuntlha ndzi nge koti ku fika entirhweni hikuva ndzi te nimixo loko ndzi ba xikhiya emovheni ndzi kongoma entirhweni vhilwa ra mina ri fika ri ponca loko ndza ha yimile etlhele ka patu ku ve ni ku fika movha yin'wani yi chayisa movha ya mina leswi swi nga endla leswaku ku va ni mhaka yikulu swinene hi swin'wana swa swona swi nga ni tsandzekisa swi nga ta ni tsandzekisa leswaku ndzi fika entirhweni mi ta ndzi khomela mininjere kambe ndza tshembisa leswaku eka mundzuku ndzi ta fika ndzi ta va ndzi lulamisile swihoxo swa mina swa namuntlha leswi nga endleka.

Vukorhokeri lebyi switichi swa swa tipetirolo swo hambanahambana swi nyikaku ku famba hi kona, swi cince nkarhi wo leha swinene hikuva vafambi kumbe vachayeri va timovha a va tiva leswaku mali kumbe ntsengo leyi va fanekelaku va chela e petiroli eka timovha ta vona ku ya hi litara a yi ri ntsengo ya le hansi swinene.

mintlhontlho leyi vachayeri va mabazi va langutanaku na yona loko va ri emintirhweni kumbe loko va ri eku chayeleni i tinghozi leti ti humelelaku lomu magondzweni leti ti endlaku leswaku vanhu vo tala va lahlekela hi vutomi bya vona.

Loko ko va ku humelele xiyimo xexi ndzi ri exitichini xa petiroli ndzi ri eka xiyindlwana ndzi vona vatirhi va kombeteliwe hi xibalesa a ndzi nga ta endla nchumu a ndzi nga ta huma eka xiyindlwana hikuva swa endleka ndzi huma ndzi lahlekela hi vutomi bya mina.

Xo sungula lexi ndzi nga rhangaku ndzi xi endla ndzi nga rhanga ndzi langusa ndhawu kumbe ku lavisisa ndhawu leyi hi endzelaka yona, xa vumbirhi ndzi nga cheka movha wa mina leswaku mathayere ni mabawuti ma bohekile xana ndzi nga cheka na leswaku movha wa mina petiroli yi ringanelile leswaku hi nga fika laha yi yaku kona xana ndzi nga sungula hi nga si famba ndzi nga khongela ndzi kombela Xikwembu leswaku xi hi hlayisa eka riyendzo leri hi ri tekaku leswaku hi kota ku fika hi hlayisekile laha hi yaku kona ku nga vi na swiphiqo kumbe swihoxo kumbe nghozi leyi endlekaka laha mapatwini.

Buloho ri endliwa exikarhi ka xikobyana kumbe exikarhi ka nkova, kambe thoneli yi endliwa entshaveni laha vanhu va fikaka va boxa ntshava va endla patu ro hundza ri tlulela eka ndhawu yin'wanyana.

Ndzawulo ya vutleketli yi nga lulamisa mhaka leyi hi yi letela vatirhi va le ti-tollgate leswaku va tirha hi matimba no va va tirha hi xihatla ku pfuna timovha kumbe ku pfuna vanhu emagondzweni leswaku ku va ni ndlela yo tala vanhu va nga tshami nkarhi wo leha eka ti-tollgate.

Leswi ndzi nga kotlaka na swona eka N-one hi minkarhi ya makhisimusi i tinghozi to tala leti humelelaka swa swinene kwahala mapatwini, tinghozi ta timovha laha ni vanhu va lahlekelaka hi vutomi bya vona.

Mina a ndzi ta tirhisa tiraka ku va ndzi rhwala nhundzu ya mina hikuva tiraka yi endla swilo hi xihatla yi kota ku hatla yi fikisa swilo leswi u lavaka ku swi rhwala emakete.

Mhaka ya nxaviso na matiko man'wana hi ku tirhisa ndlela ya ku ya ku ya vutleketli bya mati yi kahle ngopfu eAfrika-Dzonga hikuva yi hi pfuneta ku kuma vuxokoxoko byo antswa, ku antswisa vutomi bya hina na ku hi endla leswaku hi va na matimba, ku tirhisa vutleketleki bya mati hi vuyerisiwa hi kuma vuxokoxoko byo antswa na ku antswisa vutomi bya hina na ku hi endla leswaku hi kota ku va tiva matiko yo hambanahambana.

Mina ndzi nga lava ku famba hi rickshaw hikuva rickshaw yi nga ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku kuma vuxokoxoko byo antswa, nakambe rikshaw yi nga ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku vona tindhawu kumbe ku ndzi antswisela ku va ndzi vona tindhawu to hambanahambana leti ndzi nga ti tiviki.

Ku onhiwa ka tindhawu kumbe swiporo swa switimela swi nga humelela hikokwalaho ka ku va na vaxavi va switimela ku va na swilo swo famba hi ku hatlisa na ku va na swilo swo biha, ku va na vanhu lava nga ri ki ku va na ku onhiwa ka swilo ku onhiwa ka tindhawu kumbe swiporo swa switimela swi nga humelela hikokwalaho ka leswi swi nga endliwa hi vanhu va nga ri ki kumbe va nga xiximi, ku onhiwa ka tindhawu ta swiporo swa switimela swi nga endla leswaku vana va hina eka mundzuku va nga koti ku tiva swiporo swa switimela.

Ndzi nga hlohlotela Khensani leswaku loko a lava ku va muchayeri wa swihahampfhuka a tshika swo tala swa misava kambe a tiyimisela hi ntirho lowu a wu lavaka, a tshika swo va a ri munhu wo nwa byalwa a tshika swo va a famba ni swipotso a dzaha ni swidzidziharisi, kambe a tiyimisela hi ntirho wa yena hikuva ntirho wo va u chayela swihahampfhuka a swi lavi munhu wa kuva na migingiriko ya misava kumbe migingiriko yo tika swi lava ku va swi lava ku tiyimisela.

Mpfuno yo tleketla nhundzu hi xitimele xi endla leswaku nhundzu leyi u yi rhumeleke endhawini yo karhi yi hatla yi fika hi xihatla hikuva xitimela xi na rivilo swinene ku tlula tiraka.

Lexi endlaka leswaku switimela swi nga ha ri kona kahle eka nkarhi wa sweswi eka nkarhi wa sweswi ku tele titiraka to hambanahambana to va ti rhwala nhundzu ti yisa tindhawini to hambanahambana, hi swona swi endlaka leswaku switimela swi nga ha ri kona kahle eka nkarhi lowu hi nga le ka wona.

Vanhu va lomba mimovha hikwalaho ko lava ku antswisa vutomi bya vona, vanhu va lomba mimovha hikwalaho ko va antswisa vutomi bya vona ku famba ku ya etindhawini to hambanahambana, ku endla swilo swo antswa, ku kuma vuxokoxoko byo antswa loko va ri ku chayeleni etindhawini to hambanahambana, movha yo famba hi misava, movha yo famba exikarhi ka tindhawu vanhu va lomba mimovha hikwalaho hikwalaho hikwalaho ka leswaku va lava ku antswisa vutomi bya vona.

Vanhu vo xavisa va kuma ku pfuneka ngopfu eka tibazi hikuva swa va olovela ku va va endzela tindhawu ta madoroba va ri karhi va tirhisa bazi naswona swi endla leswaku va hakela mali leyitsongo ku va va tikuma va ri emakete etindhawu to fana na le madorobeni.

Khombo ro fambisa nhundzu hi titiraka swi nga humelela ku humelela nghozi ya tiraka swifambiwa swa wena kumbe leswi swi nga le endzeni ka tiraka, swi ti kuma swi wile hinkwaswo swi onhaka ka u tikuma u lahlekeriwile hi swilo swo tala ni mali ya wena leyi u nga yi tirhisa ku va u rhwala swilo leswi u swi rhwaleke eka tiraka.

Ina tibazi a ti talanga ku kuma tinghozi hikuva tibazi i tikulukumba leswaku ti nga ha kuma tinghozi naswona vachayeri va tibazi va dyondzisiwile swinene, va tlhela va kombisiwa hi tindlela to tala leti va va nga hlanganaka na tona leti nga endlaka leswaku va kuma tinghozi laha magondzweni.

Loko u khome mindzwalo u ya khandziya xihahampfhuka u fanele u khoma mindzhwalo yo fika eka xihahampfhuka hikokwalaho hikokwalaho ka leswaku u ta kota ku khandziya hi ku olova na ku yi veka endhawini leyi faneleke, u fanele u khoma mindzwalo leyi nga ta kota ku khandziya hi ku olova na ku nga na ku na ku nga onhiwi, ku khoma mindzhwalo yo fika eka xihahampfhuka swi ta endla leswaku u ta kota ku khandziya xihahampfhuka hi ku olova na ku kuma mbuyelo wo antswa, u fanele u khoma mindzwalo leyi mindzwalo leyi faneleke ku endlela leswaku u ta kota ku khandziya xihahampfhuka xa wena hi ku olova.